Ho lokiswa ha diterene, le diporo. Ho tlo re tswela molemo ka lebaka la hore, batho ba bangata mona Afrika Borwa ba ne ba tshepetse ho tsona. Hore ba finyelle mesebetsing ka nako. Le bana ba bang ba sekolo, ba ne ba tshepetse ho tsona hore ba finyelle dikolong ka nako. Se seng sa bohlokwa kapa lebaka le leng ke hore, ditshebediswa tsa diterene di batla di le tlasenyana ka ditjeho. Ke ka hona ho tlo ba molemo hore diporo tsena di lokiswe ha mmoho le diterene di lokiswe. E le hore maphelo a batho, a ka kgutlela setlwaeding. Ba kgone hore ba finyelle mo ba lokela hore ba finyelle teng ka nako e leng hore ba lokela hore batho ba be teng moo, ka yona.

Ntho e entseng hore dintwa kapa dikgohlano, di qetelletse di palo ya teng e le tlasenyana. Ke ka lebaka la hore ka hara ka hara ho tsona di-taxi kapa ka ho beng ba tsona. Beng ba tsona ba ile ba qala mekgatlo, kapa ba ile ba theha mekgatlo. E leng hore, ka hare ho yona ho ba le dipuisano, ho wa bua hore na tshebetso e tlo ba e feng. E seke ya ba dipuo ka dintwa fela. Empa ho ile hwa dula fatshe hwa etswa mekgatlo le mekgatlwana, ya hore na ba ka sebedisana le baeti jwang. Ya hore na ba ka beha ditjeho ka tsela e jwang e kekeng ya tletlibisa ba bang. Ya hore na ho kekeng hwa tsekwa baeti ka tsela efeng, e ka e ka qetelletse e entseng hore ba bang ba lahlehelwe ke maphelo a bona. Jwale ntho e thusitswe ke yona mekgatlo eno e ba ithehetseng yona. E leng hore e sebedisana hantle le molao wa tseleng.

Di-gate tsena tse re patalang ho tsona haholo ha re nkile maeto a matelele, re ya dibakeng tse itseng. Ditjhelete tseo di a thusa. Di a thusa haholo hobane, di ipatala ha di qeta ho ho bokelletswa. Di patala mekitlane e ileng ya nkuwa bakeng sa hore ho ka etsuwa tsela e ntle, hore dikoloi di ka tsamaya teng. E boetse ya thusa hore e ka ntlafatsa tjhelete ya hore e ka ntlafatsa tsela. Hore tsela e be ntle, hore ho hauwe ho etsuwe tsela e ntle ha mmoho le marokgo.